Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama baja le bagolo ba le bantsi. Gompieno seemo sa kajeko se tlhoka gore mang le mang e ba a na le data. Social media diphatlhatiro di le dintsi dikhamphane di le dintsi difensetere di le dintsi di hira mo di batla batho mo mafaratlhatlheng. Go iphitlhela o sena data ke kutlobotlhoko mo maemong a kajeko.

Social pass ke data e o kgonang go e berekisa go tsena mo mafaratlhatlheng a a farologaneng. Empa yone ka e tswalelwa mo App MTN App store. MTN App store ke App ya MTN e o fitlhelang ba rekisa di data ka madi a mantsinyana. Empa yone data ya social pass go na le ya matsatsi a le mararo matsatsi a le supa le matsatsi a le masome thataro.

Five gig ke di data tsa kgwedi e yotlhe empa ga o tshwere five gig o tshwere di data tsa masome leboraro malatsi. Five gig ke data e leng gore o ka e dirisa go batla tiro. Ditiro le le dintsi mo mafaratlhatlheng gompieno. Di-CV o di tsamaisa ka mafaratlhatlha o tlameile wa ela morago wa tsamaya o check-a le di-email tsa gago matsatsi le matsatsi.

Network e ya five G lebelo la teng le lebelo le le ka pele pele empa rona ba dikobo dikhutshwane ga re fitlhelele network ya five G. Ka gonne five G e tswa ka di e tswa lemogela matheka e turang sekao ga o sheba mobicel ga ona five G ga o sheba sa me sa mo five g ya teng ke founu e turang. Ka gatisa ke rona ba dikobo tse dikhutshwane ga nke ke ra fitlhelela network ya five G.

Tsala ke utlwa ba re o rekile founu, empa o palelwa ke go tsenya data. Ka ko go tlhalosetsa re data ga o e tsenya fa o berekisa sim sa Vodacom o ka tshwanela ke go dailer star one hundred star, empa wa tsenya dinomoro tse di latelang. Fa o berekisa sim sa MTN and then o ka tshwanela ke go dailer star one to one star wa tsenya dinomoro tse di latelang wa tswala ka hash.